Swivutiso lexi nga ta swi vutisa ebangi ku lava ku twisisa i ku xana ndzi fanekele ku va na xihi leswaku ndzi kuma over draft xana xa interest hi xihi xana ku ni mali yo sungula kumbe service fee ya nkarhi hinkwawo ku ta khumba njhani loko ndzi hlaya limit xana ku ni nkarhi wo hlawuleka wo ndzi pfuna ku hakela swi ta khumba njhani credit record ya mina.

Kokwana bangi yi lava mali yo sungula ku pfula khadi leswaku akhawunti yi tirha u nge humesi mali hinkwayo hi nkarhi wun'we hikuva bangi yi teka xiphemu xo hlayisa akhawunti ni ku hakela ntirho wa yona leswi swi pfuna leswaku akhawunti ya wena yi tshama yi ri karhi yi tirha leswaku u kota ku hola mudende wa wena nkarhi hinkwawo.

Nkoka wa ku munhu a pfula akhawunti i ku bangi yi hlayisa mali hi ku tshembeka a yi nge lahleki kumbe ku yiviwa u kota ku humesa mali hi nkarhi lowu u wu lavaka ku olova ku amukela muholo kumbe mudende.

Ku kambisisa akhawunti ya wena u nga tirhisa ATM u tirhisa cellphone banking u tirhisa internet banking kumbe u ya ehofisini ya bangi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku bangi yi hlayisa mali ya wena hi ku tshembeka hikuva mali loko u yi veka ekaya yi nga yiviwa nakona swa olova ku kuma muholo kumbe mudende loko u ri na khadi bangi yi tlhela yi dyondzisa ku lawula mali.

Loko u lava ku pfula akhawunti ya bangi u teka ID na vuxokoxoko bya le kaya u hlawula muxaka wa akhawunti lowu u wu lavaka u vutisa hi mali leyi u faneleke ku yi hakela u tlhela u kambisisa leswaku u twisisa hinkwaswo endzhaku ka swona sweswo u nga sungula ku tirhisa akhawunti ya wena kahle hi ku veka mali na ku kambisisa balance.

Munghana loko u nga ha lavi ku tirhisa akhawunti ya wena swi antswa u yi pfala leswi swi ta ku sirhelela leswaku u nga u hakeli mali ya ntirho hi ku hava mhaka naswona swi hlayisa mali ya wena leswaku yi nga lahleki.

Loko u humesa mali eka fixed akhawunti ku nga se fika nkarhi lowu vulaka bangi yi koka mali hikuva yi hakela service fee penalty ya ku humesa mali ekusunguleni ni ku herisa interest leyi u nga ta yi kuma leswi swi pfuna bangi ku lawula mali ya yona hi ndlela ya kahle.

Vanhu va hlawula ku veka mali eka fixed account hikuva va kuma interest yo tala va tiyisa mali ya vona va lawula mali hi ndlela ya kahle naswona va sirhelela mali eka vuhungasi bya le xikarhi.

Loko u lava ku pfala akhawunti ya bangi u sungula hi ku kamba mali ya akhawunti u hakela switirhisiwa leswi nga le kuhlayiseni ka yona u rhumela mali leyi nga sala u pfala ti-debit orders kumbe payments u ya ebangi na ID na vuxokoxoko bya akhawunti wu kombela mufambisi wa bangi ku pfala akhawunti kutani u kuma xitsundzuxo lexi kombisaka leswaku akhawunti yi pfariwile.

Vanhu va hlayisa mali leswaku va lawula mali hi ndlela ya vutihlamuleri va kota ku kuma interest va sirhelela mali ku ka a nga lahleki va hlayisa mali yo nkoka ni ku hunguta vuhungasi byo tala.